Mna ilobola ndiyibona ikukwakha ubuhlobo kuba xa kugqitywa ukulobola kukhona izinto, icala likamakoti ekufanele izithenge izizise kwicala likamkhwenyana.

Kukufundisa ukuba umntwana oyintombazane akufanelanga ukuba azale xa engatshatanga nokuhlonipha.

Ndifuna ukwazi ukuba abazali bomntwana baye baxelelwe na ngomntwana wabo xa ezoyothwalwa okanye bavele bazenzele. Okwesibini ndifune ukwazi ukuba iminyaka yomntu ozothwalwa neminyaka yomntu athwalelwa yena, kuyaqinisekiswa na ukuba ayishiyananga kakhulu.

Iinkokeli zemveli ziyagxotha okanye zibethe.

Ndinexhala kuba amaxabiso wenkomo ashiyana ngokwemizi.

Ndafika esitishini ngentsimbi yeshumi ekuseni. Ndahlala iiyure ezintandathu kungekho moto efikayo ndade ndathatha isigqibo sokuba mandibuyele endlini.

Kwinkolo yakwaXhosa umntu obhujelweyo kunyanzelekile ukuba makazile, kwinkolo yakwaKrestu ukuzila akuvumelekanga, akufuneki. Kwinkolo yakwaXhosa utywala besiNtu kunyanzelekile ukuba bube khona xa kukho imicimbi, kwinkolo yakwaKrestu utywala abavumelekanga nokuba bobunjani na. Kwinkolo yakwaXhosa amakhwenkwe ayoluswa, kwinkolo yakwaKrestu ukwalusa kwamakhwenkwe linyala, akuvumelekanga.

Izithuthi zasemaphandleni zigibeza inani elingaphezulu kwelifanelekileyo. Ziphinde zigibeze ibhedi ngaphezulu okanye iigusha. Loo nto iye yenze ukuba imoto isindwe ibe sesichengeni sokwenza ingozi.

Ndicinga ukuba kungavunyelwa indawo zamahala zokufundisa abantu ukwenza ubugcisa beentsimbi namaso.

Amapolisa akawenzi umsebenzi wawo, avuma ukunyotywa zizephulimthetho.

Kufuneka kube ngutata ongaseliyo phakathi kwabantu, futhi abe nesidima.

Oomama nabantwana baye badlwengulwe, ootata kunye namakhwenkwe bagwazwe kwiindawo ekuselwa kuzo.

Esikolweni sasedolophini akubethwa, kuthethwa isilungu ngaphakathi esikolweni. Esikolweni saselalini kuyabethwa futhi akuthethwa silungu, kuthethwa isiXhosa. Leyo nto yenza ukuba abantwana baselalini bangakwazi ukuthetha isilungu ngendlela ekuyiyo.

Angabonisa ngokunxiba iintsimbi zesiXhosa xa eswenkile.

Iiveni aziyeki ukulayisha, zilayisha noba sezigcwele. Zilayishe uweve amadolo ukuba adibene, awukwazi nokushukuma kodwa kuzawuthiwa xa ukhalaza, hayi kukhona ozakwehla apha kufutshane. Xa esehla lowo mntu, kuzawungena omnye.

Ndingabaxelela ukuba xa besikelwe amanxiwa mabakhe okanye balime, bangawuyeki umhlaba uhlale ungalinywanga okanye ungenazindlu kube ngathi uyadinga.

Ndicinga ukuba umzali angathengela abantwana bakhe iifowuni okanye iithabhulethi ukuze bakwazi ukufunda isiNgesi koopopayi nakwezinye iividiyo ezifundisa isiNgesi.

Xa kusekhaya, umntwana kufanele athethe isiXhosa. Xa esesikolweni athethe isilungu.

Ndicinga ukuba kukungabelani ngesondo usemncinci nokuhlonipha.

Ndicinga ukuba kungabuyelwa ngokuba ilifa liwele emntwini omdala okanye omncinci, isini singajongwa.

Uzawuthatha ixesha elide ukufunda amasiko nezithethe. Umzekelo, ezilalini kukhona izinto ezingenziwayo emini xa sele kuphume ilanga, zenziwa ekuseni kakhulu ilanga lingekaphumi. Okunye yindlela ekuphilwa ngayo ezilalini, uzawuthatha ixesha ukuyiqonda.